Ndingathandaza phakathi entliziyweni ukuze ndikhuseleke kunye nabantu endikhwele nabo bakhuseleke. Kwaye ndingamcela udrayiva ukuba ndicela athobe isantya ngoba kaloku sonke sifuna ukufika apho siya khona siphelele siphila.

Njengepolisa ndingagcina iindlela zicocekile kwaye zilungisiwe, ndingalungisa izibane zendlela, ndingaphucula lwemiqondiso yezithuthi, ndingabeka iimpawu zomzobo emigwaqweni kwaye ndingalawula ukugcwala kwezithuthi. Zezona nto endingazenza ezo.

Bhuti, torho ndizawucela wehlise isantya ngoba sonke sathukile yile ndlela oqhuba ngayo. Sicela torhwana bhuti ube ngathi uqhuba kakuhle, wehlise isantya ngoba sonke sifuna ukufika siphelele kwaye siphila, ndiyacinga uba nawe ufuna ukufika uphila.

Ukulayisha kakhulu kubeka engxinizeleni olugqithisileyo kwiinkqubo zezithuthi, izinto ezifana njengee-brake, itaya ikhaya kunye ne-suspension. Kwaye ukulayisha abantu abaninzi kubeka abantu engozini ngoba kaloku awekho amakhuselo okanye ukukhuseleka kwabantu ekusebenziseni amabhanti ngoba amabhanti akonelanga wonke umntu. Kwaye xa iteksi iphethe abakhweli abanintsi iba nzima ukulawuleka xa ijika, ime ngesiquphe okanye izame ukuphepha iingozi, oku kwandisa amathuba enzakalo.

Xa ndibhatele mna eteksini andinayo ingxaki nomntu ongabhatelanga, yingxaki yakhe nodrayiva leyo uzayixoxa nodrayiva. Kwaye futhi akazuphumelela ezintweni azifunayo njengoba engumntu ongenanyani, kwaye ngenye imini uyawuze anzakale. Ndingazithulela ndiqhubeke ndiqondene nendlela yam.

Kwethu kufuneka uqiniseke ukuba isithuthuthu awudlali ngaso, isithuthuthu uyakwazi usiqhuba kwaye unazo neemfanelo okufanele ube nazo xa uqhuba isithuthuthu. Kwaye funeka wenze isiqiniseko soba unayo nalaa nto ithwalwa entloko ukuze uzikhusele xa kunokwenzeka noba yintoni kuwe, kunye neezaa dyasi zakhona ozaziyo ukuba ziyakukhusela mhla isithuthuthu sikulahla sikukhupha ngaphandle sibanga ingozi. Isithuthuthu siyingozi kakhulu loo nto kutsho ukuba funeka ube ngumntu oqinisekileyo ukuba uyasifuna kwaye ungumntu ophephileyo okwaziyo ukusiqhuba nokulandela imithetho yaso.

Ibhasi ewe ziyafikeleleka kodwa ke xa ukhwela ibhasi funeka uyazi ukuba ithuba lolinda likhulu kakhulu, ungayilinda noba yi-hour oko umele ibhasi. Okwesibini, iibhasi ziye zigcwale, ingafika ibhasi igcwele ungabinayo indawo yokuhlala, andiyazi ke noba uzayimela loo nto.

Urhulumente angenza izinto ezininzi ukuze aqiniseke ukuba izithuthi zezibhedlele ziyakwazi ukufika ebantwini abasematyotyombeni. Okokuqala, kukwenza iindlela ezifikelekayo. Okwesibini, ukusungula iinkonzo zezithuthi ezikhawulezayo. Okwesithathu, ukuseka izikhululo zonyango ezikufutshane. Ukufundisa uluntu kunye nokusebenzisa amavolontiya.

Abaqhubi beelori bachitha iiyure ezininzi endleleni ngamanye amaxesha angalali kakuhle okanye angabinalo ixesha lokuphumla. Umsebenzi wabo udinga ukuthembeka nokuxhomekeka kwimpilo entle kuba ukuqhuba ixesha elide kudinga ingqwalasela epheleleyo ukuze uphephe endleleni.

Ukuphucula ukufikelela kunyango, abantu aboluphaleyo ngakumbi abo bahlala kwiindawo ezikude okanye ezingenazo iindlela ezifanelekileyo, banokufikelela kwizibhedlele kunye neekliniki ngokulula. Ukunciphisa iindleko zohambo kubantu abadala, abantu abadala bangancedwa ukuba bagcine imali yabo for izinto ezibalulekileyo bangasebenzisi imali kwiiteksi. Ukukhuseleko okanye ukukhuseleka kunye nokuphumla kwabantu abaluphaleyo, abantu aboluphaleyo badinwa, badinwa oko loo nto leyo xa belandwa loo nto itsho ukuthi abazusebenzisa amandla wabo baye, baye ezibhedlele ngoba iimoto ezikhoyo zizobe zibalanda zibabeke apho bahlala khona.

Ukubona ilizwe kanye nokuhamba iindlela ezahlukeneyo, inkululeko yomsebenzi ngaphandle kwesikhululo esisisigxina, ukubaluleka komsebenzi kwaye umngeni wokulawula isithuthi esikhulu.